Sekepe se tsamaya butle ho feta difofane kapa dipalangwang tse ding. Leeto la sekepe ho tloha kontinenteng e nngwe ho e nngwe. Mohlala, Asia ho ya Africa le nka dibeke tse pedi ho isa ho tse six, ho latela sebaka, maemo a lehodimo le maemo a lewatle. Dintho tse kang molotsana ho moholotswana la lewatle, maqhubu a maholo le maru a matla di ka sitisa sekepe. Maemo ana ka baka hore sekepe se eme kapa se fetole tsela ho lebisa dilemong.

Potso ena e ama ntho ya bophelo ba letsatsi le letsatsi ya batho ba tsamayang ka dipalangwang tsa setjhaba. Haholo-holo di dibese. Ke nnete hore karete e bohlale. Smart card, e kentse sebaka sa ticket ya leqephe. Empa phethoho ena e tlisitse mathata a itseng. Haholo-holo ho batho ba phelang dibakeng tse ka tlasa ntshetsopele kapa ba se nang boiphihlelo ntle le mekgwa ya technology. Mona ke mathata a tlwaehileng a batho ba ba ngata, le nna. Re ka kopanang le yona hore re ka leka ho sebedisa dikarete tseo.

Ke founa ke founela tjena mona seteisheneng sa dibese. Ke le jwetsa hore ha re soka re fumana bese, re ntse re eme ka thoko ho tsela. Le hana jwale ntse re eme. Re ne re botsa hore na bese e tlatla e fihla neng? Hoba rona re patetse. Ha na jwale se re eme le serame ho se ho bata kantle ka mona. Maemo a lehodimo ha a hlaka.

Ditoropo tse kang Johannesburg, Cape Town le Durban. Di na le boemafofane bo boholo, bo ka sebetsanang le palo e kgolo ya bapalami le difofane letsatsi le letsatsi. Sena se etsa hore difofane di be teng ha ngata ka ditheko tse fapaneng. Ditoropo tse kgolo di na le ditsela tse ntlafetseng, dipetlele tse haufi, mafapha le tshireletso le meaho e loketseng ho sebetsana le boemafofane. Ho bonolo ho fumana dipalangwang tse tsamaisang batho ho tloha le ho boemafofane Uber taxi, Metro Bus, jwalo jwalo.

Batho ba masepala re founa tjena se re fetise tletlebo ho lekhanselara la rona ntate Kwena Hlajaneng. Re mo jwetsitse ho re na ne na di di-light tsa rona tsa mabone ha di sebetse monana. Re ka kopa ha le ka lokisa ka pelenyana hobane botsotsi bo atile ka hare ho motse. Le le dipolayano di tla ba ka hobane ka hare ho le maponesa ha a fihle. Ra kopa ho re na na di-light le mabone di lokiswe hoba botsotsi bo tla ata. Bo bashanki ba kotsi ka hara motse.

Tjhe, ha re ba hlokomele hobane ba bang ba batjha ba bang boitshwaro ba bona bo hlephile. Ha ba batle ho re naneng ba ba eme ka maoto bo nkgono ba dule fatshe. Ba tletleba, e ka re ba tshwerwe ke masapo. E ka re mangwele a sa hana ho batjha bano. E ne bo nkgono ke bona be leng hore mangwele a hana. Tjhe, setjhaba sa rona se a timellong hoba batjha aekhona ha ba sa mamela.

Batho ha ba palama bese, ba hloka hore ba be ba na le mofao o lekaneng, le metsi a lekaneng, le tjhelete e lekaneng. Dintho ka ho hlohle tse lekaneng hore ba seke ba hlomphana kapa ba ntse ba tsamaya ba emisa bese ba hloka dintho tse itseng, tse itseng, tse itseng. Hobane ba bang ba batho ha ba batle ha bese ntse tsamaya e ema. Ba batla ho nka leeto ba ye moo ba yang ba fihle mo ba yang ka nako.

Ba ba lokela hore ba nkuwe mahala le nna ke dumellana le yona taba eo. Hobane haba sebetse habana tjhelete. Tjhelete e ba iphedisang ka yona ke ya grant. Mme mmuso o tshwanetse ho etsa ka hohle hohle, o ba thuse ka di dipalangwang tsa mahala. Ho ba nka ba iswa dingakeng ho ba isa dibakeng dibakeng tse tse kang tsa mo ho kgodiswang tjhelete ena ya grant. Le moo ba tla rutwa ka hore ba itshireletse jwang hore tjhelete ya bona ya grant e dule e bolokehile.

ba di-rickshaw ba apara mokgabiso o hlolang wa setso sa Zulu. Ka meqathatso, meqomo ya diphahlo le difaha. Sena se fa baeti monyetla wa ho bona le ho lemoha botle ba setso sa maZulu. Le ho utlwa karolo ya Hmhistory ya Durban. Ka mokgwa o ke mokgwa o bonolo wa ho ruta le ho bontsha baeti bophelo ba setso ntle le ho ba isa mahaeng. Ho palama rickshaw ke boiphihlelo bo ikgethang bo boholo ba bahlaodi ba batlang ho ba leka. Haholo bana le bahlaodi ba kantle ho naha.